Into elula phakathi kokuvula akhawunti yasebhankini nokuyivala, kukuyivala okulula ngokuba uya nje ebhankini ufike ubaxelele uba uyayivala iakhawunti itsho ivalwe kube kungekho maphepha afunekayo. Kanti ukuvula iakhawunti kona kusokolisa ngoba kuzawufuna iinkcukacha zakho, kufuneke isiqinisekisi sakho sokuhlala uba uhlala phi, kufuneke isiqinisekisi sakho esibizwa ngokuba lipasi lakho. Inintsi into efunekayo xa uyovula ibhanki kunaxa uyoyivala, xa uyoyivala ufika zonke iinkcukacha zakho sebenazo ufike uthi uyayivala qha itsho ivalwe.

Ezinye iindlela zotyalomali kukuba ungadibana nezinye zezi nkampani zinkulu zalapha eMzantsi Afrika ufumane amashezi kuzo uzawukwazi intoba mawube nemali eza kungenela engazumiswa nto. Ungakwazi intoba mawuthenge nenqwelo mafutha ezawuthutha abantu. Nayo yenye indlela encedisayo ekungeniseni imali ngokuba iinqwelo aziphelelwa, zihlala zidingeka ngamaxesha onke ziyafana nendawo yokuhlala. Koko kubalulekile uba ungathenga inqwelo mafutha uyifake endleleni, uyirhafele ihambe endleleni ikungenisele imali.

Kuloo meko ndingakhangela ndibuzise ngomnye umntu ongakwazi intoba makabe nemali engukheshi, mna ndizamfakela imali kwiakhawunti yakhe yena andibhatalele. Okanye ndingaphuma ndihambe ndiyokhangela umtshini wokukhupha imali ndikhuphe imali nditsho ndibuye ndizogqibezela ukubhatala apha evenkileni.

Ingakuko ukuxuthwa kwelungelo lam lokufunda elo ngoba uba awukhange ube namali yokuzibhatalela labe lokuxhasa ngezezimali ungalifumananga kuloo nyaka, uyakwazi uba ungakwazi nokuzifumana kwa iziphumo zakho, ungakwazi nokuqhubeleka esikolweni nto leyo iye ibembi kakhulu. Bekungafanelekanga uba xa ungalifumananga inkxaso yezimali zokufunda usose ukhutshwe kabuhlungu kanjalo esikolweni, kodwa ke yinto eyenzekayo eMzantsi Afrika.

Ndiziva kabuhlungu xa ndingazukwazi uyibhatala imali yakhe ngoba ndandixakekile ndahamba ndayoyithatha, kwaye kubalulekile kakhulu intoba ndiyibhatale. Nokuba akekho sesikweni, ndim owamsukelayo waya kuye ndathatha imali yakhe ndayisebenzisa yandinceda, koko ke kubalulekile intoba ndimbhatale. Uba andikwazi ukumbhatala ndithethe naye sibonisane uba ndingambhatala kanjani na not uba ndisuke ndimbaleke. Akulunganga intoba ndingasuke ndimbaleke, funeke ndithethile naye ngoba imali yakhe ndayithatha yandinceda futhi ndandimsukele ezihlalele ndayofuna imali yakhe.

Sisi, ndiyakucebisa ukuba uyithathe le ntlawulo ingaphezulu kule inshorensi yakho yemoto ngokuba ibalulekile kakhulu iyakuncedisa xa imoto yakho iba sengxakini zoba ife kube kuphakathi nenyanga ungenayo imali. Iyathathwa imoto isiwe kumakhenikha ilungiswe into yonke mahala ngale mali yakho wena uzabe uyibhatala nyanga zonke. Koko kubalulekile, ngoba masithi imoto yakho iyonakala kube kuphakathi enyangeni. Uzawukwenza njani ungenayo imali yokuyibhatala, yokuyibhatalela kumakhenika? Koko ke ibalulekile kakhulu i-inshorensi yemoto.

Hayi bo uyandothusa ke ngoku mtshanam. Ukwazi kanjani ukuyenza loo nto wena ngokwakho umncinane kangaka? Uneminyaka elishumi elinesine kuphela ubudala. Ukwazi kanjani ukuyenza loo nto ungadlulanga ebantwini abadala? Kodwa yona ibalulekile. Kodwa uyifundile yonke into wakwazi intoba mawuyazi uba ithetha ukuthini? Loo nto ezi zinto zenu zokuxhumana ne-intanethi zabenza ubomi balula mna ndikule minyaka yakho ndandingakwazi ukuzenzela izinto nge-intanethi.